Go botlhokwa thata gore basha ba tsenele metshameko kwa sekolong. Fela jaaka ditiro tse dingwe tsa boithatelo tse di jaaka mmino le botaki, ka gonne tsotlhe di na le seabe mo kgolong le tlhabololong ya bone ka tsela e e sa tshwaneng. Metshameko e thusa mo botsogong jwa mmele, e aga semelo kago ruta boitshwaro, tirisanommogo le tlhotlheletso ya go atlega. E thusa basha go ithuta go tshegetsa ditlhopa go tsaya maikarabelo le go dirisana le ba bangwe mo maemong a anang le kgathelelo.

Motshameko wa go tlola mogala ke motshameko o o dirwang fa batshameki ba dira diphetogo tsa go tlola mogala. E leng fa ba fetola mogala gotswa go ntlha engwe goya go engwe. Go tlhokega batshameki bale babedi go ya go bane kana go feta foo. Go netefatsa gore ba ka tshwaraganya ba lebelela dikarolo tsotlhe tsa motshameko mme ba tswelela ka katlego.

Motshameko wa tennis-e ya diatla, ke motshameko o o dirwang kago tshameka ka diatla mo go baithuti ba babedi kgotsa go feta. Ba tsenya diatla tse di lekaneng le go thusa go tsenya mekgwa le seabe sa go bapisa diatla ka bokgoni.

Metshameko ya bana e ka rotloetsa go ithuta go nna le bokgoni jwa go tlhama dilo, le go iterela dilo ka go bafa ditharabololo tsa dikgwetlho le go bathusa go itlhagisa bokgoni jwa go dirisa mekgwa e e sa tshwaneng. Baithuti ba ka ithuta go rolaganya mekgwa go tlhama ditharabololo le go iketleletsa merero ya go fitlhelela diphetogo.

Motshameko o ko o tshamikeleng, e nnile go tshameka dikarata mme ke rutwa ke mme le nkoko. Motshameko o o ne o nna botlhokwa mo go nna goiterela dilo, go ithuta ka tlhompo le go sekaseka maikarabelo a maemo a a farologaneng. Go tshameka dikarata go ne go amana le go baakanya bokgoni jwa go ithuta ka tsela e e leng go ama katlego ya botshelo jwa me

Setlhopha sa rona sa motshameko se ka dira jalo go reka le go nna le dilwana tsa segompieno, ka go rulaganya ka maikarabelo go buisana le go netefatsa gore ditlhopha tsotlhe, di ka kgona go thusa mo go rekeng dikarata le go dira ka go amogela ditharabololo. Mo go ditlhopha tse di sa kgoneng go dira jalo go ka tlhokega go baakanya thlopho e e botlhokwa, go baakanya ditlhopha tse di farologaneng le go netefatsa botho, boikemisetso le go baakanya bokgoni.

Motho a ka kopana le dikgwetlho fa a dira motshameko o a o ratang fa a ntse a na le tiro e tsepameng ya letsatsi le letsatsi. Dikgwetlho tse di ka amang motshameko ke mathata a nako, go lwala maikutlo le tshiamiso ya boikemisetso. Go ka nna thata go dira motshameko le go bala ditiro tsa letsatsi le letsatsi ka nako e e lekaneng.

Metshameko e thusa bašwa go ba le bokgoni jwa go itirela dingwe le boikemiso mo go tsa botshelo. Ba ithuta go tshwaragana, go dirisana le ba bangwe le go lemoga diphetogo tsa maemo.

E re ruta dilo tse di botlhokwa tse di akaretsang boikemisetso, tirelo ya setlhopha le go amogela dikgwetlho. Ke ithutile gore rugby e kgothatsa go dirisana le ba bangwe.

Batshameki ba metshameko ya ileketeroniki ba ka tlhokomela boitekanelo jwa bone ka mekgwa e e jaaka go itshidila mmele, go ikhutsa ka tsela e e lekaneng le go laola nako e ba e fetsang fa pele ga screen-e.

Go nna le tiro ya go ikentsha bodutu go ka tokafatsa boitekanelo jwa tlhaloganyo ka go fokotsa diphatsa tsa maikutlo. Go dira gore motho a iketle ka mafaufau le go tlhama sebaka sa go itsalanya le maikutlo a gagwe. Metlhale ya boikhutso e thusa go imolola maikutlo a a boteng, go tsosolosa matla le go dira gore motho a bone botshelo ka pono e e siameng.